Ngibona kuyiqhaza elihle kakhulu ngoba iyakwazi ukuthi intsha noma umuntu azibone ukuthi, hawu cha ngiyakwazi ukudlala ibhola, awu ngiyakwazi ukulingisa futhi ngiyakwazi nokucula. Kwenza nentsha ezigqugquzele izibona iziveze amakhono wabo, iwabone amakhono wabo iwajabulele futhi.

Singacela ukuthi ikhansela noma umuntu obheke indawo yangakithi azame ukusilungisela ngokushesha indawo le emoshakele.

Bangahlanganisa ngokuthi kube khona nama-sponsors bahlangane kube nabantu abazowenza amasiko ahambisana nemiqhudelwano, njengokuthi ukuthi kube khona abazocula, abazolingisa, abazodansa. Bonke bahlangane amazwe namazwe liziveze amakhono abo nobuhle babo.

Abamba iqhaza elihle kakhulu ngoba mawubhizi nale midlalo ugcine ungacabangi kakhulu futhi kwenza intsha ingabi sezidakamizweni, ukuze imzimbo yabo ihlezi ilolongiwe ilungile ukuthi baveze amakhono abo.

Kungaba khona abantu abakwazi ukudayisa badayise ngaleskhathi kukhona imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe, singabumbana futhi siyiNingizimu Afrika. Ukuthi kube khona abantu abazomela izwe lethu ukuze siwine masiwina futhi sibumbane sibe yinto eyodwa ukuze iNingizimu Afrika ithuthuke.

Ngingambonisa ukuthi cha akunjalo ezemidlalo zisiza ingane yakho ingagcini isihamba imhambo yebumnyama, isiyenza ubugebengu futhi kwenza ingane yakho ihlezi ivocavocekile umzimba wayo ulungile. Kusiza nokuthi intsha ingangeni ezidakamizweni ihlezi iveza nokuthi intsha ikwazi ukwazi ikhono layo ukuthi inaliphi ikhono ilisebenzise ngendlela, okungagcina sekwenza ukuthi igcina esithola imali ngekhono layo.

Izifundo ezingafundwa yintsha ezempilo ukuthi kwenza umzimba wakho ukuvocavoceke, kwenza ukuthi ingagxili ezidakamizweni, kwenza nokuthi uzibone wena ikhona lakho ukuthi iliphi, ulisebenzise ngendlela. Ungagcina sewuhamba amazwe ngamazwe usutshengisa ikhono lakho usuphakamisa iNingizimu Afrika.

Ukuthi kuqale ezikoleni kube nomncintiswano wokuthi umuntu akayiveze ikhono lakhe, kuyothi loyo oveze ikhono lakhe kakhulu noma bonke abanamakhono ahlukene bathathwe bayosimela kumcimbi wezemidlalo wamazwe namazwe. Nohulumeni angenelele asekele la asekela khona afake iyimali la engafakeka khona, athuthukise lezi ngane eziqhamuka ezikoleni ezinamakhono ahlukile futhi ancomekayo.

Ukufunda ukusebenzisa inthanethi, ukufunda ukusebenzisa ikhompuyutha, ukufunda ukudlala nabanye abantu bamanye amazwe kodwa nihlangana kwi-inthanethi.

Izinhlelo zokudlala eziku-inthanethi aziyi ngokuthi wena uwubuphi obulili, aziyi ngokuthi wena umfana wena uyintombazane ngoba laphaya uyabuveza ubulili bakho mawuthanda awubuvezi wena ugxilwa kulento osuke uyenza. Mawudlala kahle uyangena noma ungadlali kahle ugcine usufundile usudlalile, ngoba abuyi ngamandla wokuthi umfana unamandla amakhulu nawo ntombazane, intombazane ihlakaniphe kakhulu kunomfana, cha.

Yebo, kuzowenza ney'ngane zasemakhaya zigcine sezifinyelela ukwenza imdlalo esuke behluleka ukuyenza, ngoba amathuba amaningi asuke esedolobheni.

Umdlalo engiwuthokozela kakhulu umdlalo wokuqhudelana ngokugijima, ngiyawuthokozela lowo mdlalo ngoba ngiye ngibone ukuthi umfana nentombazane bayakwazi ukwenza umdlalo ofanayo. Kungayi ngokuthi lo owabafana lo owamantombazane, futhi ngijabulela ukubona abantu bejabula bekhipha ikhono labo lokugijima kakhulu, kungekho ukulwisana.

Yebo, kufanele ngoba singabantu asifani khona abantu abanekhono lokwenza imiqhudelwane yemidlalo ye-inthanethi, kukhona nabanye abakwazi ukwenza imidlalo yokuqhudelana bukhoma njengokugijima noma ibhola. Kunabanye abantu abakwazi ukusebenzisa i-inthanethi ngendlela kuze bakwazi-ke ukuthi bangagcine sebenza ngokungekho kahle ak'ncono abafakwe kwimqhudelwano yemidlalo ye-inthanethi.